Cauliflower e tala, semela sa .

Go jala ditapole go tlhoka bopelotelele le tlhokomelo ya ngwaga ka ngwaga, balemi ba tshwanetse go jala ditlhare tse dinnye mo mmung o phothulogileng metsi sentle go di segela ka metlha go bopa kgolo ya tsona le go di sireletsa mo .

Ditamati gantsi di jalwa go tswa mo peong kgotsa mo ditlhareng tse dinnye tse di jalwang mo mmung o o mogote o o phuthegile metsi sentle balemi ba baakanya mmu ka go tsenya matlakala a suleng kgotsa komposa le go netefatsa gore ditamati di bone lesedi le le lekaneng la letsatsi.

Rooibos e gola go tswa mo peong e e jalwang mo mmung wa motlhaba ka selemo e tlhokana le dijo tsa letsatsi tse di mogote ka selemo le pula ka mariga. Morago ga dikgwedi di ka nna eighteen balemi ba sega makala ba a mme a omelela letsatsi go nna a fa a omile matlhare a kgaoganya a phuthelwa mme a dirisa go dira tee.

Rooibos-e ga e na caffeine, e na le dikotla tse di sireletsang mmele mme e ka thusa pelo go sila ya dijo le go fokotsa botlhoko jwa malwetse e ka thusa le go nosetsa ka mme e bonolo mo mpeng.

Balemi ba rooibos ba kopana le komelelo, phetogo ya go senyega ga mmu le diphetogo tsa ditlhwatlhwa. Se se ka rarabololwa ka nosetso e e bolokang metsi go sireletsa mmogo ja mefuta-futa e le go netefatsa ditumelano tsa kgwebo tse di siameng.

Balemi ba maungo gompieno ba kopana le phetogo ya bošwa jo bo sa tlhomamang go tlhoka metsi di batla le malwetse tsi le go oketsa ga ditshenyegelo tsa temo mathata a ma bogolo jwa tshimo, boleng jwa maungo le letseno.

Maungo gompieno ka dirisiwa mo smoothies, metswedi e tsididi e e nang le maungo di batsa maatla, me kgobokanyo letlalo la maungo tse di tsididi.

Ba ba jalwang thata mme ba jwang ke banana, diapole, ma-orange, dimela le mango. Ba tumile ka gonne ba gola mo ditlhakong tse di farologaneng, ba ka boloka le go romela ntle le bothata mme tatso le tshebediso ya bone di farologana.

Maungo ba ba jalwang thata mme ba jwang ke banana, diapole, ma-orange, dimela le mango. Ba tlhomile ka gonne ba gola mo ditlhakong tse di farologaneng ba ka bolokwa le go romela ntle le bothata mme tatso le tshebediso ya bona e a farologana .

Dino le sorghum ke dijo tsa motheo le mekgwa ya botlhokwa ya go tsenya di karolwana, protein le fibre. Di tshireletsa tshireletso ya dijo di fepa diphologolo mme di thusa mo go diriseng dijo tse di senotsweng, mafura a bao le dithoto tsa indaseteri.

Temo ya wine ke go jala dimela tsa dinala tsa grape go dira wine, ga se peo e e farologaneng mme ke mofuta wa temo ya dimela tse di tse tsebang go direla boleng le tatso ya wine go nna le go ja dimela tsa grape fela.

Nngwe, mmu o molemo pedi, peo kgotsa ditlhare tsenngwe, tharo, mokgwa wa metsi, nne lesedi la letsatsi, tlhano di .

Go jala rooibos go tshegetsa mefuta-futa ka go boloka ditlhare tsa ya setso le go fa di kokoanya le diphologolo tse dingwe mafelo ya tsone e tiileng e fokotsa go senyega mmu mme ka gonne di gola ka metsi a a lekaneng le ntle le di-chemical-e di thusa go sireletsa ditokologo.

Dino le dithupa tsa motheo tse di botlhokwa di akaretsa bona, bona maize, borotho, rice-e, le sorghum. Di botlhokwa ka gonne ke dijo tsa motheo tsa batho ba di-million-e di fana ka maatla poroteini le dikotla tsa botlhokwa mme gape di tshegetsa go fepa diphologolo le go dirisa mo industry-eng

Nngwe, mobu, o tlhoka mobu o o latelang o bolela bosa selemo se se fisang, mariga a nang le pula, metsi ga e tlhoke metsi a mantsi se nosetse thata, lefelo le boitshoko.

Ga e na caffeine, e tletse di antioxidant e siametse batsofe, e itshokela komelelo, mmaraka o ikgethegileng, e tshegetsa botshelo jwa di .

Dijo le dino, di-ice tea, diphatlho tsa maatla, tatso mo diphaposing dithunya tsa botlhokwa di-cream tsa letlalo, di-shampoo, dilo tsa go thibela botsofadi, di tsa bophelo di thusa madi meriana ya setso tlhokomela ya diphoofolo di-shampoo tsa diphologolo dithunya tsa letlalo boitekanelo kalafo ya spa, di-aroma therapy.

Dino le di-smoothie, ditiro tsa boitekanelo tse dinnye dijo tse di go apeya matlhofo le go boloka nako e telele diphataphata, di-chips tsa merogo, merogo e e omisitsweng, dijo tsa masea, di and diphetogo tsa merogo, di-powder, di-powder tsa merogo mo di-shop-ong and .